Iinthelo ezitjalwako endaweni yangakithi, mirorho, mabhutata, ama-orentji, amaperegisi, imengu, kutjaliwa nemimoba, kutjaliwa namagwava, nama-naartjies, kutjalwa nomrubheyila kube kutjalwa namazambani, amatamati, kutjaliwa iinthelo ezinengi khulu ngombana ihlabathi yangapha irerhe, kuyatjaleka.

Iinthelo ezibalulekileko emnothweni, zibalulekile khulu nasepilweni yomuntu. Iinthelo zivame zimile emithini njengama-abhula, ama-orentji. Iinthelo zibalulekile khulu epilweni yomuntu ngombana zinamavithamini, zikghona ukwakha umzimba womuntu nakhona zibalulekile khulu emnothweni ngombana ziyasiza ngamabhizinisi, abantu bayakghona ukuthengisa, bafumana nemali, iinthelo ezinye ziya ngaphetjheya

Iinthelo ziyisiza khulu ipilo yomuntu ngombana ezinye iinthelo ziyakha umzimba, zinamavithamini, umuntu uyakghona ukuvikeleka ukuthi angaguli ukuyaphambili ngebanga leenthelo ezinamavithamini. Zibuya zisize kakhulu emnothweni, zisize emabhizinisini. Umuntu uyakghona ukutjala iinthelo abuye azithengise, azenzela imali, akghone ukondla nomndeni wakhe. Iinthelo zidlala indima ekulu khulu empilweni yomuntu, ziyakha ibile zenza umuntu akghone ukuthi ukudla. Umuntu makanganamali uyakghona ukutjala iinthelo, abuye adle ngendlini, yena nabantwana bakhe.

Kuqakathekile bona umuntu adle iinthelo qobe lilanga ngombana iinthelo ziyakha umzimba womuntu ngendlela ehle. Iinthelo zinamavithamini, khulukhulu ivithamini C, ibaluleke khulu emzimbeni womuntu ngombana iyakha umzimba namathambo womuntu, ukuthi aqine, umzimba uhlala uhlala u-right. Iinthelo zisiza kakhulu emzimbeni womuntu, umuntu makagulako, iinthelo ziyakghona ukwehlisa ukugula lokho, umuntu azizwe bonyana ngathi akaguli. Ezinye iinthelo ziyakghona uvikela ukuthi umuntu angaguli kungombana zibaluleke khulu empilweni yomuntu, umuntu omunye nomunye qobe lilanga mele azidle.

Amagama weenthelo ezihlanu ezimila ebusika, wokuthoma, amadiliya, amadiliya nayo atholakala ebusika, i-orentji nalo litholakala ebusika, i-naartjie nayo itholakala ebusika nama suur lamune atholakala ebusika. Iinthelo lezo zibalulekile khulu epilweni yomuntu ngombana sinamavithamini, zinama-Vitamin C. Iinthelo ezinye ezimila ebusika khulu, yikhabitjhi, i-right ebusika. Zibaluleke khulu, zisiza khulu umuntu, iinthelo lezo.

Iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo, ipelepele liyatholakala ngehlobo, imango iyatholakala ngohlobo, iperegisi iyatholakala ngohlobo, imurubheyila iyatholakala ngehlobo, ikhabe liyatholakala ngohlobo, izinto ezinengi khulu ezitholakala ngohlobo, iinthelo lezi zibalulekile khulu emzimbeni womuntu. Ikhabe lona linamanzi amanengi asiza umzimba womuntu, iinthelo lezi zifuneka khulu emzimbeni womuntu. Ibhanana nalo lihlala likhona, liyatholaka ngohlobo nalo, iinthelo lezi zimila khulu ngohlobo.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrika kwaphela, yi-amarula, yi-num num, yi-kei apple, yi-well medlar, , yi yiinthelo ezifumaneka enarheni yethu yeSewula Afrika kwaphela, akukho okhunye la zitholakala khona, abantu bangaphetjheya bazithola ngapha ngakithi, sibathengisela zona.

Iye, kulunge khulu bonyana abentwana badle iinthelo qobe lilanga ngombana ziwakha umzimba wabo kuhle, bayokukhula banomzimba omuhle khulu ongaguli, iinthelo zivikela khulu abantu ekuguleni. Umuntu uyokhula ngomzimba owakhekekileko, uzokukghona ukuphila esikhathi, uzohlala unamandla, yingakho abentwana mele badle iinthelo qobe lilanga ngombana zinamavithamini akha umzimba.

Iye, kubaluleke khulu bona abadala, amaqhegu neenlukazi, badle iinthelo qobe lilanga ngombana iinthelo zinomthelela omuhle empilweni yomuntu, ziyakha umzimba, zinamavithamini. Amaqhegu neenlukazi mele azidle ngombana umzimba wabo kade uphila, kade usemhlabeni, manje iinthelo lezi zizobasiza khulu ukuthi babe namandla, umzimba lo uhlale uqinile, bangadinwa, bangaguli, namagulo angabafikeli lula ngombana iinthelo ziyakha umzimba, mele zidle umuntu woke emhlabeni, bentwana nabantu abadala, kubaluleke khulu.

Nginamasimu amakhulu wesiphila esibovu nesimhlophe hlangana nemihlobo le yomibili ngisiphi esithengwa khulu? Isiphila esithengwa khulu la yisiphila esimhlophe ngombana abantu abanengi bayosipheka basidle bathanda sona khulu.

Ipi ye-Russia ne-Ukrain yenze iintjalo ezizinthoro njengekoroyi zabiza khulu kamanye amazwe njengomaba zithengwa khulu e-Ukrain. Kanti iSewula Afrika yona kubhalaphi ukuthi izitjalele yona ikoroyi ngobunengi. Ikoroyi le tjhukuthi ngapha ngeSewula Afrika ayikghoni ukumila umhlabathi wangapha awufani newange-Ukrain kungakho kungatjalwa ngapha.

Sikhule sidla umratha wepuphu eyenziwe ngesiphila esibovu kodwana muva nje sekwande yesiphila esimhlophe eentolo. Usayibona ipuphu yesiphila esibovu eentolo? Awa, angisayiboni ipuphu yesiphila esibovu eentolo ngombana kugcwele yesiphila esimhlophe abantu bavame bathenga khulu isiphila esimhlophe nasemaplasini abantu ngobunengi batjala isiphila esimhlophe abasatjali isiphila esibovu, kungakho kunganapuphu yesiphila esibovu eentolo.

Umuntu osathoma ukubhura ngesiphila ngiziphi inarha ongameluleka bona arhwebelani nazo? Iinarha lezi umuntu angarhwebelana nazo yiinarha se-Afrika ngombana ngobunengi ayikho yiinarha zangaphandle ngaphetjheya ngombana ngobunengi azikghoni ukutjala azinawo umtjala i-Afrika ngiyo enomtjalo omnengi.

Ngemuva kobusikobu ngihlela ukuthoma ukubhura ngepuphu yamabele kodwana omunye uthi angeze ngalunga ukuyithengisa e-Gauteng ngombana abantu bakhona abayidli kangako. Uthi ngiye eLimpopo ngombana khona bayayithanda abantu abakerega e-ZCC, liqiniso lelo na? Iye, liqiniso ngombana abantu base-ZCC ngibo abadla ipuphu leyo bathi inemphumela omuhle khulu ende abantu abasonta e-ZCC ngobunengi baseLimpopi. I-ZCC igcwele khulu eLimpopo. Kungakho kufuneka umuntu ayekhona ayokuthengisa khona.

Imali ikhona, iimbaseli zikhona, neembhewu ikhona kodwana nakufanele ngilime ngitjale ikoroyi ngiyithengise kusahlela isomisa iyaridila ngingenza njani? Umuntu angatho angathoma ngokuthenga amanzi ahlala ayithelelela mangabe akunamanzi lapho athenge amanzi ahlala ayithelelela ukuthi ikghone ukukhula.

Izenjiwa ziyayingenisa imali elizweneli kodwana kutjho bona nesiphila esivunwa eSewula Afrika sithunyelwe kamanye amazwe zingaleletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha? iye zingaletha amatjhuguluko emnothweni weSewula Afrika.

Ngivunile isiphila namabele koke kusebujameni obukarisako njeke kufanele ngithengisele iintolo ezikulu ngiyiphi ikambiso ekufanele ngiyalandele ntanzi? Umuntu mele athome ngoku advertise izinto zakhe akhambe aye eentolo akhulume nama menenja ukuthi yena uthole uthengisa ini, mhlambe amanenenja angafuna ukuyobona indawo yakhe baqale neemphila ukuthi zi-right na ukuthi zingathengiswa na? Njalo ke kuzokukghonakala ukuthi zithengiswe eentolo eziphezulu.

Nginenarha eyatjhiyiwa ngubamkhulu yeke ngifuna ukuyisebenzisa ngitjale amalamune asezingeni eliphezulu engizowathengisela iintolo ezikulu ngangayifumana kuphi imbewu yakhona? Imbewu yakhona ungayifumana eentolo la kuthengiswa khona.

Ngifuna ukuthenga ngithengise ama-abhula abovu ngiwafuna ngobunengi mhlamunye amathraga amabili qobe veke, kukuphi la alinywa khona lapha obona ngasuthi ayathengeka khona? Kunendawo enye ngapha ngeLimpopo bathi yi-Marbehall kukhona la batjala khona ngobunengi umuntu makangaya lapho uzowathola ama-abhula ngobunengi ngombana lapha yinarha ekulu la kutjalelwa khona.

Usutha kangangani nawudle isiphila? Nawudle isiphila umzimba uyezwa amathumbu la ayenza ukuthi kudlekile ngombana isiphila ngiso esenza ipuphu kanti ipuphu ngiyo ehlala khulu emzimbeni womuntu iyasuthisa usutha isikhathi.

Afumaneka lula kangangani ama-avakhado ngekhenu? Ngekhaya ama-avakhado afumaneka lula ngombana kunemithi eminengi etjaliweko yama-ovakhado imizi eminengi inemithi yama-ovakhado. Mawuza ubusika ama-avakhado sesiyawathola ngobunengi. Kutjho ukuthi umhlabathu wethu u-right khulu for ukutjala kuneenthelo ezinengi khulu enarheni yethu la.

Ngathenga amakonyana amatjhumi amabili eplasini elithileko ngemali ekulu ngazikhulisela wona woke nakakhulako nakufuze amithi bese iinkomo zami ezande awa akamithi akazali umraro ukuphi? Umraro ngaba kuthi iinkomo lezi zoke akusingezamadoda namkha iinkomo lezi ngezaba bafazi kuphela. Makunjalo awa angekhe iinkomo lezi zibe nabantwana kumele kube nomfazi nekomo yesikazi nekomo yendoda ukuthi kube nabentwana ngaphakathi.

Balima ngendlela eqinisa umhlabathi. Baberegisa iindlela zokulima ezifana nokutjala imihlobo yeentjalo ezijamelana nesomiso njenge-millets, umumbu kanye nokuberegisa umquba ukuze umhlabathi ubambe amanzi. Abanye bakha amathangi amakhulu wamanzi ukuze bakghone ukucoca amanzi wezulu ngesikhathi sokuna mabaqeda bawaberegisa ngesikhathi sokutlhoga amanzi.

Awa, akusiliqiniso ukuthi inyama enengi eSewula Afrika ivela eenkomeni zokwetjiwa kwaphela kodwana kuyiqiniso ukuthi inengi layo livela lapho, lokhu kungebanga lokuthi akhula msinyana. Kubalwa bona seventy percent ukuya ku-eighty percent yeenkomo ezisukwe, zikhuliswe ngaphambi kokuhlatjwa, nakho-ke akusikho ukuthi yoke inyama ivela eenkomeni zokwetjiwa kodwana inengi layo livela lapho ngoba kulula, kumsinyana begodu kuberegeka kuhle kwezamabhizinisi.

Iye, kukhona izinto ezibangela bona abantu abanengi babunyenye utjwala besintu. Abanye abantu bakholwa bona utjwala besintu abulungiswa ngendlela elungileko, kungaba khona iinzibi noma izinto ezingehlanzekanga. Kuhlala kungazizwa ukuthi butjwala bunamandla kangangani, lokhu kungabangela ukugula noma ukudakwa ngokweqile. Abanye basola bona utjwala besintu kungabangela izifo ezifana nokugula kwamathumbu noma ama-bacteria.